Ngokwam umbono kukuba kuqeshwe abantu abazoncedisana noogqirha namanesi, kodwa aba bantu balolongwe ukwenzela uba xa umntu exela ukuba unento ethile akwazi ukucacisela omnye. Umzekelo, kwiwadi nganye okanye kwindawo nganye apho umntu angena khona achaze izigulo zakhe makube khona umntu kwigumbi ngalinye ozomamela umama ongakwazi ukuthetha isilungu, axelele yena, mntanam ndifunyenwe yinto ethile ngolu hlobo nolu hlobo. Aze lo acacisele lo ungakwazi uthetha siXhosa ukuba ndifumaneke lolu hlobo uthi ufunyenwe ayiguqulele. So, kufuneka nje abantu bokuguqulela. Ndicinga fanuba ingaba luncedo kakhulu. Kodwa naba bantu bazobe besenza lo msebenzi baqale balolongwe ukwenzela uba bawulungele umsebenzi.

Into endinoyithetha kukuba kukungazi imeko nokungayikhathaleli imeko yomnye umntu ngoba singabantu abangoomama singamabhinqa asifani. Umzekelo, mna ndingathi xa ndigqiba ubeleka but ndingabi nanto ndiqhubekeke ndibe ndiphinde ndibe ndim. Kodwa imeko zethu azifani. Omnye uthi xa egqiba, umzekelo, ukubeleka angawuthandi umzimba wakhe indlela eyiyo okanye acinge ngale nto ibisenzeka ngexesha ebebeleka nangela xesha ebezithwele. Into endingathi yenza abantu uba bangakwazi ukuvelana nabanye kukungabi nabuntu. Ndingayibeka nje phaqha. Kukungabi nabuntu, ngoba okokuqala, ukuzisa umntu emhlabeni akuyonto ilula. So, kukungabikho kobuntu qha.

Ndingathi bayazithemba bangazithembi. Izizathu zoba bangazithembi bazithembe, bangazithembi kukungabi nalwazi ngoba ukungabi nalwazi nokuba nolwazi oluncinci kuyabetha. Baphinde ke ngoku into edala bathi bazenzele, benze amacebo wabo kuba bathi zithatha ixesha ukufika. Apha engqondweni yabo banale nto uba ke, umzekelo, bona bazokwenza ngokhawuleza, bazikhelele amanzi bacime bakhawulezise. Ndicinga yiloo nto, ukuba nolwazi olufu oluncinci, nokungabi nalwazi konke konke nokucinga ukuba zithatha ixesha ukuba zifike. Zawuthi zifika ube umonakalo sowumkhulu okanye zingezi kwa ukuza. Bacinga uba zinto ezisebenza phaa edolophini, azinoza ezilalini.

Mna ndingabakhuthaza ndithi nabo bangabantu, banenyama negazi, nabo bayabuva ubunzima. Le nto ithi indoda ayikhali ayikho, ngoba njengoba bethule bayalimala. Ngako ke, ukuthetha nokukhupha imbilini yabo kubalulekile ngoba yeyona nto iba luncedo kubo ukuze ingqondo yabo ilunge. Ngoba xa behleli begcina yonke nto yilento ibenza bathathe izigqibo ekungezizo, ngoba banoxinzelelo. Mna ndingabacebisa nditsho uba ezi ndawo apho kudibana khona abantu abangootata apho bazothetha bakhuphe iimbilini zabo ziyadingeka kakhulu ngoba bayaludinga kakhulu uncedo. Ndingacebisa nditsho.

Kwelo cala andinalwazi kangako, kodwa aba ndibaziyo nendibabonileyo emveni koba bethe betofiwe ngesitofu sokunqanda usuleleko lweCOVID lwaze kwabakhona apho babethakala khona, into endiyaziyo abayenzileyo kukufumana isibonelelo kurhulumente. Ngapha koko, ayikho enye into endiyaziyo. Ingaba ndiyaxoka ukuba ndithi ikhona into endiyaziyo, andinalwazi. Kodwa indawo endiyaziyo yile yesibonelelo sikarhulumente.

Mna eyandinceda kakhulu kwezi zimbini yeyesibhedlele. Ngoba ke into eyayindisokolisa mna ndisakhula sisifuba nokuba nezilonda aphentloko. Kodwa ke ndancedwa sisibhedlele ngoba ndandisiya bazame le into. Xa beyibona uba ayindincedi, baphinde bayitshintshe bandincede ngenye yade ndabe ndiyancedakala kude kube namhlanje. Andizange ndiphinde ndibe nazilonda entloko, andizange ndiphinde ndisokoliswe sisifuba. Ngokupheleleyo, ke mna ndingatsho ndithi sisibhedlele esandincedayo.

Mandiqale ndincome ngoba kuqeshwe abantu abajikelezayo besiya emakhaya, bajonge abantu uba ingaba itritimenti bayitya right, abafuneka bephathelwe itritimenti babaphathele. Futhi xa kufuneka beyile ezibhedlele bekwezoo ntsuku zabo, bane-checkup ngazo, baququzelelwa ngaba baqeshelwe loo nto. Ndiyayithanda kakhulu loo nto ngoba sebesezibhedlela bayahoywa futhi bahoywe kuqala ukwenzela uba bazokwazi uba bazokwazi uba bahambe bayophumla. Ingumbono omhle kakhulu ke loo nto.

Iziphumo ezibi nezilungileyo. Ezilungileyo kukuba bayancedakala abanye abantu xa bethe bakhona futhi bangaphinde bagule. Iphinde kwayona abanye xa begonyiweyo ifike laa nto ibaphathe kakubi abanye bagule athi umntu ebengaguli kodwa emveni koba ethe wagonywa agule. So, ndinoyibeka nditsho into yoba ixhomekeka emzimbeni womntu uba yena izofika imphathe njani ukufika kwakhe, nantso into endinoyithetha.